Le leng la mabaka a ka etsang hore banka eo thibele ho nka loan. Ke hore mohlolomong o kgola tjhelete e nyenyane. Kapa ke tjhelete e nyenyane e kenang bankeng ya hao. Ka hoo, nka qala ka ho etsa kgwebo e nyenyane. E tlang ho kenya tjhelete bankeng ya ka. Ka ha ntse ke sebetsa ka lehlakoreng le leng. Sena se tla thusa hore ka le leng banka e nke qeto ya hore e ikamohele. Kapa e nfe loan hore ketle ke tsebe ho reka ntlo.

Ke ne ke ile bankeng ho thola tlhaloso ya hore hobaneng tjhelete e ke thotseng e le e nyenyane. Lebaka leo ba ileng ba mpha lona ke hore, ke nkile qeto ya ho ntsha tjhelete pele ho nako. Ka hoo, tjhelete e ne ke tlametse ke e fumane. Ba e bala ho tloha ka nako eo re qadileng ho ya nako eo e re e itseng, re tla o qetela ka yona. Ka hoo, haebe ke kwala pele ho nako eo e fihla. Ho bolelang ke tlo thola tjhelete e nyenyane, e sa lekaneng le eo ne ke tlametse ho e thola. Hobane tjhelete e ba e badileng e ya ka kgwedi le kgwedi.

South Africa, ke batho ba bangata ba kgolang SASSA. Ka hoo, tjhelete e ke ke ya kena ka nako e le nngwe. Tjhelete e tla ka diqotswana qotswana. Ho ya ka hore, ba batho ba bangata hole ho kae. Hangata ba sebedisa mekgwa ya hore sefane sa hao se qala ka mang. E sa tla, ebang le pelo.

Ha ngata dikopo, di ya ka hore na nka kgona ho ntsha ha kae. Kapa lekeno le ka tlung ke le lekae. Ha ngata dikopo di tsamaya ka hore nang, o na le bokgoni kapa tjhe. Empa le ha o ntso sena bokgoni, o ka kgona hore o thole tshebetso ya dikopo. E qala, e qala ka ho sebeletsa ka bonyenyane bo nang le bona. Kapa bonyenyane bo bontshang kgwedi le kgwedi.

Dumelang mothusi. Ke e mong wa baahi ba iphumanang ba dula hole le di ATM tse sebediswang lehaeng. Le na le etsa hore batho ba iphumane ba tsamaya nako e telele, hore feela batle ba thole di ATM. Ke nahana hore sena se ka lokiswa ka tsela ya hore mohlolomong ho etswe ATM haufinyana. Sena se tla thusa le hore maqheku kapa batho ba hlokang thuso, ba e thole ka pelenyana ha ho tluwa tabeng ya di ATM.

Ntho ya pele o tlametseng ho e tseba ha o le mashonisa, ke hore o tla o thola batho ba mefutafuta. Sena ha se bolela hore o tlameha ho ba le pelo e mpe. Ee, ho a utlwahala hore wena o kgwebong. Empa nna jwalo ka mashonisa. Nka qala ka ho batla ho tseba hore na ke eng se etsang hore mme ona a seke a nka qeto ya ho mpatala. Kapa a nke sebaka kapa nako ya ho mpatala. Ntho e ke e ka reng, e ke tla e buang ha mme ona ke tla qala ka hore, dumela mme. A na ho na le bothata hae? Keng se etsang hore o iphumane o sa kgone ho mpatala? Ho lokile le ha o sa patale tjhelete kaofela. Empa ne ke kopa o leke ho e patala ka diqotswana qotswana.

Ho boloka tjhelete, ho bohlokwa. Empa ha ho bobebe. Ha na jwale re iphumana re phela ka tax e hodimo. Tsohle di iphumana di le hodimo haholo. Ka hoo, ha ho bobebe ho boloka tjhelete, hobane o boloka tjhelete eo o se nang yona.

Overdraft facility, ke bokgoni ba ho sebedisa tjhelete eo o se nang yona ka account-ong ya hao. Mohlala, o iphumana o se na tjhelete ka account-ong, empa o kgona ho sebedisa karata ya ho reka. Seo ke overdraft facility. Ka mantswe a mang, wena o kolota banka. Hobane o sebedisa tjhelete eo o se o se na yona ka account-ong ya hao. Ee, ha se mang le mang a kgonang ho ba le overdraft facility.

Lebaka le leng le etsang hore kopo ya hao e seke ya amoheleha. Ke hore re ile ra o lekola, empa ra fumana hore o sa kolota di-account tse itseng. Hore account ya hao e amohelehe. O tlameha o iphumane o se na sekoloto kapa o se dibukeng tse mpe tsa dikoloto. Ka hoo wena kopo ya hao ha ya amoheleha ka hobaneng o sa kolota di-account. Hore kopo ya hao e amohele, o tlameha hore o lo kwala di-account tseo ka ho di patala.

Ntho ya pele e tlang ka kelellong ke loan. Empa ho thola loan, ha ho bobebe. Hobane o iphumana e le hore mohlolomong ba tla re lekeno la hao ho le ho dumelle ho nka loan. Empa ntho ya pele e tlang ka kelellong, ke ho ya bankeng ho nka loan.

Dumela motswalle. Ke iphumana ke le maswabi ka seo seo etsahelletseng. Haeba ke ne ke tsebile hore sena se tla etsahala. Ne nkeke ka nka qeto ya ho romela tjhelete ka tsela eo. Haeba ne ke na le tsebo e fetisisang, ne nkeke ka kenya bophelo ba hao kotsing hakakang. Ke a tseba hore o e hloka e le hakakang tjhelete eo. Empa ke kopa o ntshwareleng.